Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka itlosa bodutu gobane o tlabe o otlolola maoto a gago.

Nnyaa, gonne go bangwe ba le bantsi ba e leng gore bone ba tlhoka go ka ya ba ye go tshameka le bana ba bangwe, ba tsebe gore ga ba tshameka le bana ba bangwe go nna monate go fetisa fa o tshameka o le nosi.

Ka Seesimane go na le motshameko o mongwe ba o bitsang o eleng gore o ka dira gore tlhaloganyo ya gago e nne o tshameka ka yona, e dira gore go sa nagana dilo di le dintsi ke yone motshameko wa ntlha. Morago ga moo o tla tshameka motshameko wa chess mme wa tshameka le motshameko o bidiwang morabaraba.

E di ama thata gobane bašwa ba segompieno ga ba kgone go ka tshameka metshameko e re tshamikeleng mo nakong e e fetileng gonne metshameko e e fetileng ke metshameko e leng gore ne itumedisa bašwa ba le bantsi, ba sena taba le gore mang a ka tswa a reng.

Ke motshameko wa go apaya gonne motshameko oo o re rutela le ko malapeng o re ruta diresepi di le dintsi tse e leng gore ntse re sa di kgone mme ebile gape o ka lebelela mogala wa gago o ntse o apeile.

Motshameko wa mo inthaneteng gantsi ke metshameko e e leng gore o ka dirisa data metshameko e e tumileng thata ke metshameko ya diteraka, go tshameka dikoloi le metshameko ya bo di-chess go metshameko e le mengata.

Metshameko ya mo difounung, ya mo diinthaneteng e ka go ama thata go ka kgaotsa gonne nako le nako tla bo o tshwere founu ya gago o sena nako ya gore o ka dira ditirelo tse di leng go go tlhokega gore di dira mo ntlong. Motshameko o mo inthaneteng o e leng mmamoratwa wa me ke motshameko wa go apaya.

Mo inthaneteng, metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dirisa gobane mo nakong ya go tshwana le gompieno mo diinthaneteng go na le metshameko e leng gore ba e dirisa go goga data ya gago gore ba tle ba kgone go nna le tšhelete. Ga o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data.

Fa o le motho o sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo o ka dira gore ga o reka data o reke data ya motshegare le ya bosigo mme go somarela data ya gago ya motshegare o ka itima boroko gore o kgone go dirisa data ya gago ya mogare ga bosigo go ka tshameka motshameko wa gago wa mo inthaneteng. Batho ba le bantsi gore ba be ba batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gone go somarela data ya bone ya motshegare.

Metshameko e mengwe ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne go na le metshameko e e reng ga re e tshameka re be re patelwa gore re tshameka motshameko o ritseng, e ne e se teng mo nakong ya bogologolo gonne re ne re sa dirise difounu tse tsa segompieno tsa thekenoloji.

Dikotsi tse ke di itseng ke metshameko ya mo inthaneteng ke gore ga o fitlhile mo one, o fitlhile o fitlhile, o ka fitlhela e le gore o tsaya le tšhelete ya mo ya mo lelapeng wa e dirisa gore o tle o kgone go tsena mo inthaneteng ka Seesimane ba bitsa addiction gore o addicted, ntho e maleba o tshwanetseng o e dire ke gore ga o tshameka motshameko o o sa itlwaetsa go o tshameka nako le nako gore o sa dula o le mo tlhaloganyong ya gago.